Umalume ngingamchazela ukuthi akuphephile ukugcina imali kumantrasi, ngoba angangenelwa yizigebengu ziyithathe imali futhi ingadliwa nangamagundwane. Okunye, izindlu ziyasha kungenzakala umonakalo, indlu ishe imali yakhe icwile kanjalo. Kungcono ukugcina ebhange ngoba ebhange usuke wazi ukuthi imali yakho iphephile futhi ungayithola noma kunini mawuyifuna. Mangabe ulahle ikhadi lakho lasebhange uyakwazi ukuthi uyocela bekuvalele lona ngokuphuthuma. Bengakakwazi ukulisebenzisa abanye abantu. Amabhange ayaqikelela ukuthi izimali zabantu zihlala ziphephile futhi ziningi izindlela zokonga ebhange. Ezingamlethela iyinzuzo emalini azobe efuna ukuyigcina ebhange.

Lesi simo samphatha kabi kakhulu ngoba kwaba isimo ayengasilindile futhi samzuma engalindele. Isifundo asthola ngalesi simo ukuthi emva kumshwalense, kubalulekile ukufunda imigomo nemibandela. Emva kokuba uzibophezele uthathe nezinqumo zokuwuthatha lowo mshwalense. Uzokwazi ukubona ukuthi uyavumelana na nesimo sakho. Futhi kubalulekile ukubheka ushintsho noma ukushintsha kwezinqumomgomo ezivela kumshwalense. Ukuze uqiniseke ukuthi izimo zakho zihlala zivikelekile.